Ha ba sa e kgethela setso sa rona hohang, nthwe ba e kgathallang feela ke tjhelete a feela tjhelete e le teng. Ha o bone ka mehla e re bana ha ba tswa mophatong, ba bang ba kgutle kelello di sa sebetse ba bang ba kgutle e le ditsotsi ba bang mme ba kgutla ba hlanya ka hobane meetlo ha e sa etswa ka mokgwa o no etswa ka teng pele kwana. Ho se se shejwe feela tjhelete.

Ke bona e le ntho e ntle haholo ebile ha re tla ntlheng ya hore o kopanywe malapa a mabedi ka ho hlajuwa nku e ba ntho e ntle haholo empe ebile e ba ntho e thabisang haholo hobane lenyalo ke ntho e ntle, mme e ba ntho e ntle ha ele hore malapa a ka bobedi a utlwana mme a batla ho phedisana.

Ke bona e le ntho e ntle haholo ho bipa masea hobane ya ba thusa hore ba se ke ba hlahelwa ke dikotsi mme ba se ke ba kula ha bepilwe re tseba e le ntho e hantle hobane ke moo e leng hore ba tlo dula ba hlokomelehile mme tsohle tse mpe tse batlang ho ba hlahela di ke ke di a ba hlahela.

Ho ya ka melao ya mesebetsi, ha wa dumellwa hore o apere diaparo tse seng hantle o tlameha ho apara diaparo tse lokelang mme le diaparo tse leng hore di tsamaisana le mosebetsi wa hao, ha hwa dumeletseha ho apara diaparo tsefe kapa tsefe mme hoo ho tsamaisane le kontraka e leng hore, o e sign-ile oe tekenne ha o no fetsa ho qala mosebetsi, o ka se fihle ho apere fela hobane hae tsamaisane le melao.

Ho kenya ya ntseng a phela ka mokoting hao mokotlisi hohang mme o tshireletseha hore a phele nako e telele mme ke kile ka phela le lona kapa le ona mafahla hona le a mang a nang le dintho tse tshwanang, empa a mang a ona a ba fapane empa a se fapaneng haholo mme wa kgona ho phela le ona mo mafahla e bile ke batho ba u tlwaelehileng haholo.

Ee, ha le ha mosadi a ntsheditswe mahadi e leng lona lobola, o tshwana feela ha lenyetse hobane ha le tlo arohana mosadi o na le tokelo ya hore a nke halefo ya dintho tseo e leng hore di mabitsong a hao kapa lena le tsona le le dula ntse le le mmoho. Molao ke ona o reng jwalo hore ha o ntsheditse motho lobola ho tshwanakana feela le ha hao o mo nyetse.

Le bo baditjhaba ba tlameha hore le bona ba etse tje ka rona ra e etsang mme ho tlameha ebe rona feela ba e etsang mme ba tlameha hore ba rutwe ho tloha bonyaneng hore o tlameha ho rata motho hore na ke wa morabe o feng, o tswa kae, ho etsahala eng ka yena o tlameha o mo rate ebile o mo hlomphe.

Ntate ke kopa ho botsa lebitso la ka le e le hore ke le re ke reheletswe kapa ke lebitso le hlahang ho mang, ha ke o botse hobane ke o tella ntate, empa ke botsa hobane ke batla ho tseba hobane ke ntse ke ipotsa dipotso hore na lebitso la ka ha e le Thabiso, ebe le bolela eng le hore na ke tena ke lefuwa tjena na ka hobane ho no ho etsahala eng kapa lebaka kgolo e le lefeng?

Matswantle a fumana ditsha ka hore ba patale tjotjo masepaleng tsa rona, mme rona batho ba batsho, e re ha re ya re lo batla ditsha eo re be re sa di thole, re di fuwe ona matswantle ana na mme matswantle ana na a tlohelletsweng fela a baka hore ditsotsi botsotsi bo bongata makeisheneng mona hobane ditsotsi tsena na di ipata ka ona ka hara ona matlo a tlohelletsweng fela mme a sa hlokomelwe.